Ndicinga ukuba eyona inzima ngakumbi kukuwutyala umbona kunokuwuvuna kuba xa uwutyala kufuneka uqale uphethule umhlaba emva koko ukhangele umgquba. Loo nto isenokufuna amandla kuba lo mgquba usenokuba kudana kwindawo ohlala kuyo. Kuzawufuneka ke uwuthuthe ngekiriva uzowugalela kule ndawo emveni koko uvule iindledlana zokulima lo mbona. Ngoko xa sewutyalile kulula ke ngoku ukuwuvuna ngoba uwuvuna ngexesha othanda ngalo uvuna loo nto uyifunayo ufake endlini. Yiloo nto ndicinga uba ukuwutyala kuthatha ixesha futhi kuyadinisa ngoko kunzima ngakumbi kunokuwuvuna.

Ndingamncoma kakhulu ngesi sigqibo asithathileyo ngoba apha eMzantsi Afrika ujongilanga wenza imali eninzi ngenxa yeoyile ayikhuphayo futhi uyakwazi ukunyamezela nditsho sekungasekho mvula ingako. Ngoko ujongilanga sisigqibo esibhadlileyo okanye yeyona nto unokukwazi ukuyilima kula maxesha anzima okungabinamvula eyaneleyo eMzantsi Afrika futhi wenza imali eninzi. Ngoko ndingamncoma kakhulu ngeso sigqibo ngoba siza kwenza imali.

Ndicinga ukuba ngenxa yezibonelelo zikaRhulumente, isibonelelo se-three fifty, isibonelelo segranti yabantwana, isibonelelo soomakhulu abantu bakuthi baye bonqena ukuvuka bazenzele. Bayonqena ukwenza igadi ukuze bazixhase, bayonqena nokwenza iinzame zokuphuhlisa iindawo abahlala kuzo. Kulula kubo ngoku ukuba bavele bacele uRhulumente abenzele into yonke kunoba bazenzele bona.

Endiwaziyo yiUnited States neUnited Kingdom neNetherlands, kanti apha kwiziqhamo ezifana neeorenji nee-lemon ndazi ukuba iRussia neChina zisixhasa kakhulu kwezo ziqhamo.

Isivuno esininzi kaloku senza kubekho ukutya okuninzi kwaye isivuno esininzi senza kube khona amathuba amaninzi omsebenzi kuba kuza kuqashwa abantu abaninzi bokuvuna. Isivuno esininzi siphinda senze kukwazi ukuba kuthunyelwe nakwamanye amazwe kuze kubekho imali eninzi yokubhatala aba basebenzi kuphucule nemeko yezimali yalapha eMzantsi Afrika. Ngoko ngamafutshane nje xa sisininzi isivuno amakhaya amaninzi abanemali abantu abaninzi bayaqeshwa kwaye noMzantsi Afrika ufumana imali yokuzixhasa nerandi inyuke.

Esona sityalo sityiwayo endingaba nomdla wokusityala yingqolowa ngenxa yokuba zininzi izinto ongazenza ngayo. Ngokomzekelo kuninzi ukutya kwebhrakfesi ongathi xa utyalile wavuna waze wayela le ngqolowa ongakwazi uba uzenze so kukutya kwebhrakfesi. Zininzi izinto ongazixova emveni kokuba uyigrayile zininzi izinto ongazixova uzenze ngayo. Okwesithathu xa uyityile ilungisa nesisu ukuba sisebenze kakuhle ngoko yiloo nto ndisithanda futhi ndicebe ukusilima kuba kulula ukuba usilime sikhula ngokukhawuleza.

Isityalo endinganomdla wokuphinda ndisityale likhaphetshu kuba liyimbewu encinci kakhulu ulifaka nje emhlabeni unkcenkceshele kwiintsuku nje ezimbalwa ukuba kushushu siyavela uqhubeka unkcenkceshela ze likhule eli khaphetshu. Kodwa ke ingxaki yekhaphetshu kukuba zininzi iirhorho ezilityayo ngoko kufuneka usebenzise izinto ukuze ulikhusele zingatyiwa ziirhorho noosinyeke bayathanda ukuhlala kulo. Ngamanye amaxesha ndiye ndikhethe nokuligquma ngento ukuze lingatyiwa ziirhorho nangoosinyeke kodwa likhaphetshu endingathanda ukuba ndilityale.

Isoloko ikhona kaloku indingeko kuba iswekile siyidinga kwinto yonke esiyenzayo. Siphunga ngayo siyigalela kwinto esiyityayo kwibhrakfesi yonke into okanye izinto ezininzi esizidingayo ebomini zidinga iswekile yiloo nto ke kusoloko kukho indingeko yemveliso yomoba.

Iingenelo zokuvelisa ujongilanga kukuba egadini kuba kuhle xa unojongilanga kuvele kuqhakaze kube kuhle kakhulu egadini. Enye into ngojongilanga kukuba ubiza neerhorho nezinambuzane neenyosi ezibalulekileyo ezinceda ezinye izityalo kwalapha egadini ngoko ngaphandle nje kobuhle begadi iphinde incede nangaloo nto. Aphinde kwalo jongilanga atyiwe ngoba xa umfaka kwiaveni uye atyiwe abemnandi kakhulu ngoko unengenelo ezininzi ujongilanga.

Umhlaba ongakhange ulungiswe kakuhle ugalelwe nomgquba awukhuphi sivuno sikumgangatho wokuthengiseka. Ngokomzekelo ikhaphetshu okanye ezinye izinto onokufuna ukuzilima kumhlaba ongakhange ugalelwe umgquba awukhuphi ikhaphetshu elifanelekileyo lokuba lithengiswe okanye elifaneleke, elifanelekela ukuba lithengiswe ezivenkileni. Ngoko umhlaba yeyona nto ibalulekileyo ukuba umntu achithe ixesha eyilungisa egalela yonke into edingekayo kuwo ngaphambi kokuba kulinywe ukuba ufuna isivuno esithengisekayo.

Uye uqale uphethulwe ukuze uzothamba namanzi azongena phakathi emhlabeni. Kodwa njengoba uphethulwa awenziwa kakhulu, awuphethulwa kakhulu, kuba kukho neerhorho nezinambuzane ezilapha ngaphantsi komhlaba ezinceda uba lo mhlaba utyebe. Ngoku xa uwuphethula ucinga nezo nto awufuni kuphethula kakhulu ude umoshe nezi zinto zihlala ngaphantsi ezizawuthi ekugqibeleni zincede izityalo zakho. Emveni koko ugalela umgquba ugalele umgquba lo mhlaba wakho uwudibanise uwudibanise ngomgquba emveni koko ungakwazi ke ukulima.